Ena taba, ke taba e bobebe. O mong o mong ha a kena kereke ya hae e ikgethileng lelapeng hara kgwedi.

Mesebetsi ya baholo ba rona ho reheng ngwana lebitso, ke hore ba tswellisa pele culture ya rona. Ba e tswellisa pele ho ngwana a tlotlang, mme ngwaneo ba mo fa lebitso leo ka lebaka la hore ba tshepile yena. Ke yena a tlo tlisang botle lelapeng. Ka hoo eleng baholo ba mofang lebitso.

Hore re hlolehe ho apara diaparo tsa rona tsa setso ka matsatsi ohle mesebetsing ya rona ya diofising. Ke ka lebaka la hore ha re le batho ha re hlomphane, mme o tla thola o mong a tsheha o mong ka moaparo wa hae. Jwanong ho bobebe hore motho a itlele a ikaparetse bo yena eseng a tle a apare diaparo tsa hae tsa setso. Mme e nngwe hape ke hore ha re le batho ha re tshwane, diaparo tsena tsa rona tsa setso di a tura. Jwale ho betere hore ha re le ofising, re mpe re apare moaparo o i-one hore re bonahale hore re ntho e i-one. Ka tsela eo ho se be le motho a utlwang hore yena ha se wa mona.

Bo mme karolo e ba e bapalang ho morwetsana, ho mo lokisetsa hoba mosadi wa sebele. Ke hore bo mme ba eletsa morwetsana seo a tlamehileng ho se etsa lapeng la hae, le seo a tlamehileng ho se etsa bo tshwara molekane wa hae hantle. Mme ba mo eletsa ka hore ho tlamehile a phehe jwang? Ho tlamehile a tshware ba lelapa jwang? Le hore hlompho e tla pele ho tsohle tse a di etsang.

Dinako di fetohile haholo. Ha ho sa tshwana le pele ha hono patuwa mofu letsatsi.

Hore re tsebe motho o tswa boreneng ba nnete. Motho ho tlamehile a apare tsa habo tsa setso. Ka hoo re tlo tseba hore o, ke wa boreneng, ke wa boreneng wa nnete. Motho a iphang borena ha lokelwa ke kotlo ka lebaka la hore motho o ikutlwa a rata borena mme o rata ha ntse le yena a etelang batho. Hona le batho ba tswetsweng bana le .

Tjhe, ho ya ka nna ke bona ngwana e mong le e mong a hlayang a loketswe ke lebitso leo batswadi ba bona ba le ratang. Ka hobane ho fa ngwana lebitso la ketsahalo eo, ke lebitso le lebe. Ha ono tseba hore ngwaneo o tloba jwang ha a ntsa ya a hola. Jwale ha re le batswadi ho betere ha re fa bana mabitso ho tswa botebong le lerato la pelo tsa rona. Ka eo ngwana o tla tseba hore batswadi ba ka ha bane ba mfa lebitso lee, ne ba nrata. Eseng o tlo fa ngwana lebitso ka lebaka la ketsahalo eo.

Tjhehe, ke nnete hore bophelo ba ditoropong bo fetohile. Ke mabota ka mabota, mme matsatsing a hona jwale re phela ka hara technology. Ho bobebe ho buisana le moahisani wa hao ka founu. Jwale ha ke hloka tswekere ke a tseba hore ke nka founu, ke founela moahisane wa ka. Mme wa hlaha kapa ke ya ha hae ke late seo ke se batlang.

Sesotho se monate. Sesotho ke borena. Sesotho, diaparo tsa teng di ntle. Haholoholo e bitswang seshweshwe sa . Ha ona seshweshwe se setle ka ska seaparo sa Basotho. Hei! Mose wa Basotho o motle, o bo kenya modiyanyewe le seanamarena. Ke Sesotho seo.